Ulutsha lweminyaka esikuyo alunanjongo ngobomi, luthanda into, indlela emfitshane. Kungako oko bengakwazi, bengaboni amathuba ebawabekelweyo ukuthi kuninzi, inintsi into abanoyenza ukuphuhlisa ubomi babo nokuthi banganxunguphali, umntu azazi ufuna uba yintoni ebomini.

mgangathweni ngako oko kufuneka kwangexesha, uyawubuya ngobusuku kuba kaloku isithuthi esihambayo siba sinye and ziba kude.

Kunyanzelekile ukuthi kwiinyanga ezintandathu uyothesta umhlaza qho ngonyaka kabini, utheste umhlaza ukuze noba ubuseza uzubonakale kwangexesha.

Bakhona abantu abaqeshelwe umsebenzi wokunceda abantu ngempilo yengqondo kodwa sisenomngeni omnintsi isizwe sethu esimnyama kuba abayiqondi ingulo yengqondo ukuthi yenzeka njani. Abanye bazawuthi umntu uthakathiwe, abanye bathi hayi nje unento ayityayo emenza kanti abantu bayonzakala. Lona basenomngeni omninzi ukuze abantu bakwazi ukuthi ibaluleke kangakanani.

Ewe yona iyanceda kodwa ayincedi ngokwaneleyo kwaye ke namaziko empilo awakho semgangathweni kwiindawo abakuzo.

Xa ujonga kwizigulo zomzimba owakhe wabanazo nendlela owancedakala ngayo kuzo, ingaba ucinga ukhona umahluko phakathi konyango lwesiNtu nonyango lwasezibhedlele? Yeyiphi eyona ndlela eyakunceda kakhulu kwezi zimbini?

Kwakungekho zimpawu ezibonakalayo, koko wabona nje ngokugula okungaqhelekanga.

Awunazo izixhobo ezaneleyo zokuhlangula nokunceda abantu ngexesha likanogumbe kwaye andiqinisekanga ukuthi yinto ejongiweyo leyo.

Kukuba abantu bebona ukuthi urhulumente akazisi iinkonzo ezizizo kwaye kumacandelo ezempilo kugcwele ngeyona ndlela, kwakhona uma umntu efikile uphinda athathe ilayini ende banyanzeleke abantu bathathe indlela emfutshane.

Kunyanzelekile ukuthi kuripotwe kwiminyango esemthethweni kuba loo mayeza lawo amanye ayabulala esizweni.

Ingingqi mayibe neklinikhi yayo ngokwenani labantu elibonakalayo kwaye ikwazi uba nezixhobo ezaneleyo zokunceda abantu ngokwezigulo zabo.

Inkolelo kukuthi umntu ongazimanyanga ayazi ukuthi kunezinto anganozenza. Funeke alinde ixesha elililo ukuze aqale .

Yanele kodwa kusafuneka urhulumente ayilandelele ukuba kuthengwa ntoni njani, batyiswa ntoni abantwana.

Abasebenzi bezempilo mabaqeshwe, mabafundiswe iilwimi ngokweendawo abasebenza kuzo ukuze bakwazi uncedisana nabantu abadala.

Kaloku thina sikhuliswe, kaloku sikhuliswe ngokuthi umba wengqondo awukho. Sikhule , sikhule singayazi loo nto uba yinto ekhoyo so ifuna ke ikhe iqalwe emakhaya.

Kukuhlamba usana nokuphatha usana, nokuthetha nosana nokwazi ukuthi ubanjwa njani.

Umntu angafa esebenzise iyeza elingekho semthethweni elingathestwanga ukuthi lenzani emzimbeni wakho, kanti ungaba nomonakalo ongenawubuyiseleka.

Ifuna ungabajongi emehlweni, ubanikeze yonke into abayifunayo kuba into ebalulekileyo makusinde wena.

Urhulumente noomasipala mabancedisane kulwakhiwo leendlela, ngakumbi kwindawo enabantu abadala, iindawo ezisemaphandleni. Noko ixesha lide safumana inkululeko, inyanzelekile ukuthi iindlela zethu noko ziyakwazi ukuhamba umntu aye edolophini ngaphandle kwamagingxigingxi.

Manintsi amanyathelo anokuthathwa, okuqala kukuqinisekisa ukuthi uluntu luyafundiswa ngezifo nangendlela abantu abamile ngayo ngokokuzalwa, ukukhubazeka nokwazi ukuthi ukhubazeka akuthethi ukuthi umntu akanangqondo.

Ukulayitwa amakhandlela ashiywe engabekwanga endaweni eyiyo, ukulala amakhandlela evutha. usebenziso lomatshisi ngendlela eyiyo.

Kubalulekile ukuthi agonywe ukunciphisa ukwanda kwesifo kwakhona nolwamvila lwaso.

Qininisekisa amaphondo oMzantsi Afrika onke, izikolo uma zibona umntu okhubazekileyo kusese kumabanga aphantsi zazise urhulumente ukuze abo bantu babekelwe bucala kuzobalwa amanani okubalulekileyo.

Ingozi yeteksi eyehla ngo-two oh seven kwisixeko saseKapa, ewe bafika abezoncedo oluphambili ngexesha kwaye banceda ngendlela eyiyo, bakwazi ukuthi bafowunele neefemeli bafumane ne-information eyiyo ukuthi base abantu ezibhedlele bezazisile iifemeli zabo.

Banazo izicwangciso ukuba kunezindlu ezithile ezakhelwe phezulu ezintabeni kuthi kwawubaho izikhukhula kunyanzeleke ukuba wonke umntu ohlalela ngezantsi makanyukele ngentla ukuze amanzi angamfumani, uya kwehla uma .

ukuthi bafumana unyango olululo namayeza asemthethweni ukunqanda ukusabalala kwesi sifo.

Luqala kwinkqubo yeekliniki zimpilo kuba isifo sona asitrithwa njengesinye isifo sibe sifana nezinye izifo. Abantu bakhona kwezinye iindawo banikwa amakhadi angafaniyo nawabanye, babe kwiilayini engafaniyo nawabanye. Kanti ke ngakumbi kwezikarhulumente, kusafuneke kululekwe abasebenzi bempilo kwarhulumente baqonde indlela ukuze urhulumente akwazi ulwisana nayo le nto.